Ntho ya pele e nka e etsa ko yo ngodisa haebe ho wa ngodiswa, kapa ke ye ho moruti ya tla be a re ruta bolo. Ke kgone ho mo bolella hore le nna nka lakatsa hore ke be teng sehlopheng sena sa bana ba bapalang bolo. Ho yo emela naha ya rona ya mmuso.

Wa hlokeha hore bapala dikarete ka tlung le lelapa la hao. Ka tsela eo, ke tsela ya hore le kgone ho qoqa le kgone ho tsheha. Ho be monate ka tlung, le ke le bapale dikarete. Di monate tsona le tla utlwa ha ntse le bapala dikarete di ya thusa hobane le kgona ho qoqa le kgona le ho tsamaisa nako ha le re pha pha, e sele nako ya hore ho yo robadiwa.

Ntho e batswadi ba tlamehang ho e etsa ke hore ba tlameha ho nka difounu, ho baneng ba bona. Ke yona lebaka le etsang hore bana ba se ke ba bapala dibakeng tseo mmuso o ba etseditseng tsona tsa ho ikwetlisa hobane ba dula ba itshwaretse mehala ya bona ya mathekeng, ba bapala kwana monana ho internet bana ba hona tje ha ba sa bapala. Jwale se motswadi a tla tlameha hore a se etse ke hore a nke mohala oo ho ngwana, a mo jwetse hore a tsamaye a lo bapala ka ntle.

Hore bana ba kgone hore ba bapale dipapadi, ntho e re tla tla tlameha ho e etsa. Ke hore re tlamehile re ba bontshe bohlokwa ba ho bapala tsona di di dipapadi, re ba bontshe bohlokwa ba teng. Hangata haholo rona batswadi re na le ntho eo ho ya hore, dipapadi ha di na molemo jwale le dikolong. Hao ka bane ba na le ntho, ba rutuwa bohlokwa ba teng, le rona batswadi re ba bontshe bohlokwa ba teng. Dipapadi di tlo bapalwa le, ene ka tseleng eo di tlo, re tlo bona melemo ya teng hobane re tla bona le phetoho ya bana. Bana ba tla qala ba mamele, ba tla qala ba hlomphe, ba tla qala ba kgone ho lo, ithuta ntho tse ngata.

Ha ke bone ho na le bothata ha tjhelete e fetela sekolong. Bothata bo fihla moo ha ho, ba e thotse tjhelete eo, empa ba sa re rekele dieta tsa dieta tse di sebedisang ha reo bapala jwalo ka, mohlomong ha ho bapadiwa bolo, re se hlophile hona moo bolong. Empa ha ho na letho re e tholang jwale ha e ntuli hantle, tlo bona e ba ekare rona re sebeletsa mahala. Hojana ba re re ka tjhelete eo, ba re rekele dintho tse re di hlokang jwalo ka sekolo. Ho no kaba monate.

Boikwetliso bo botle haholo hobane bo etsa hore o kgone le ho phela bophelo bo botelele. Bophelo bo botle hobane le mmele wa hao ha o tsofale ka pele, masapo a hao ha tsofale ka pele. Jwalo ka ha motho mo thole a dutse setulong, letsheare le letsheare ha o ikwetlisa mmele o wa tlwaela, o fokotsa le, ho kula.

E nka lakatsang ho e etsa ha nka ba na le nako, nka lakatsa hore ke ipulele shopo e eleng ya ka e tlo rekisang dintho tsa bontate. Empa jwale ke hloka nako, ebile ke hloka le tjhelete ya hore ke e etse.

Ho bohlokwa haholo hore bana ba bapale dipapadi dikolong. Lebaka le ke tjhong jwalo ke hobane e ba ruta ho ba na le mamello, e ba ruta ho ba na le hlompho, e ba ruta dintho tse ngata tse tla ba thusang maphelong ebile hape e ba thusa hore maphelo a bona a be matle ebile a be matelele, hobane ha ba phakisi ba tsofale ka pele.

Nna ho ya ka nna ha ke bone e le nnete hohang ha ke bone e le nnete. Ke ho ba di-influencer tseo di re bontsha bophelo bo e seng bona. Di re bontsha bophelo boo ba lakatsang hore ba ka bo phela empa ha ba bo phele, hobane bongateng ba bona o thole hore le bophelo boo ba bo phelang, bo a ba imela. Jwale wena o tla mo lakatsa motho e leng influencer, o batle ho ikgama, o batle ho etsa dintho tseo tse ba di etsang. O thole hore o wa imelwa ska le yena imetswe empa kore feela wena ha o tsebe o be o qetelle o na le stress. O ipotsa hore yena o kgona jwang. Jwale ah-ah ho ya ka nna ha se nnete. Ke ka hoo ebile di-influencer e se batho bao ke ba latellang.

Kannete sekolong sa rona nka tjho jwalo hore, rona sekolong sa rona moaho wa rona ke moaho o motle ka nnete. Ebile re ka ba ba baamohedi ba batle sehlopheng se seng sekolong se seng ho sekolong se eleng sa rona. Ho hotle ho bulehile haholo kannete a ke batle ho bua maka. Motho a tshwerweng sekolo sa rona, o se tshwere hantle ebile o etsa dintho tse ntle.